Ni tiva aviator, ni tiva ku beja bolo ni tiva na ku spin-a. Bolo u beja leswaku ku ta wina ku ta wina vahi kumbe ku ta va na ku koriwa kangani, kumbe ku ta va na swihoxo swingani. Eka ka aviator u beja hi one rhandi ku ya ehenhla, leswaku xihahampfhuka lexi nga lahaya xi ta yima eka nkarhi wo leha ku fika kwihi. Xa wena i ku hatla u teka mali ya wena xi nga se haha na mali ya wena.

I ku tsutsuma kumbe ku famba leswaku ndzi fikelela switepe kumbe magoza ya mina ya siku eka riqingho ra mina. Hi siku ndzi fikelela five thousand wa magoza laha ndzi faneleka ndzi vona leswaku ndzi ya fikelerile, ndzi jikajika kwala mutini hi nkarhi wa mina wo wisa.

Swi nga endla leswaku u tshamela ku tlanga kumbe u va addicted. Leswi nga endlaka leswaku u nga ha languti nchumu swa vutomi, u nga hlambi kumbe u nga tivi nchumu hi swa vutomi. Kambe wena xa wena vusiku na nhlikani ku ri ku tshamela selulafoni ya wena.

I mitlangu ya tikhomphyuta. Mintlangu ya tikhomphyuta eswikolweni swa le makaya a yi kona ku tele mitlangu ya xintu leyi ya masiku lama a yi kona ya kala. Ku nga va ya swimovhana kumbe yin'wana kambe ya tikhomphyuta.

Swi endla leswaku miri wa wena na miehleketo ya wena swi va swi ololokile. Laha loko u ti olola miehleketo ya wena yi tirhaka kahle, u rivala swo tala kambe u va u langutane na ku ti olola.

Xipano xa laha kaya xa rugby xi vitaniwa Springbok, xipano xa laha Afrika-Dzonga, xa bolo ya milenge xi vitaniwa Bafana Bafana. Kasi xa khirikhete xi vitaniwa the Proteas.

Ndzi nga vutisa Relebohile Mofokeng wa xipano xa Orlando Pirates, leswaku ku va a tlangela xipano lexikulu a ha ri ntsanana swi na switandzhaku swa njhani? Leswaku u endlisa ku yini hikuva i munhu loyi a nga duma loko a ri karhi a famba evanhwini hikuva i munhu loyi a hlekelelaka hi minkarhi hinkwayo. Ni leswaku ekaya u hanya njhani ehansi ka vatswari va yena leswi se a kotaka ku ti tirhela hi yexe hambileswi a ha ri ku lontsongo?

Xivulavulelo lexi ndzi xi rhandzaka hi lexi xa ku, ku ba mati tingwenya ti etlela. kambe xivuriso lexi ndzi xi rhandzaka hi lexi xa ku, hambi wo famba enkoveni, lundza ri ta vonaka. Na xi rhandza hikuva xi vula leswaku, nchumu na nchumu lowu u wu endlaka evunyameni kumbe u wu endlaka u tumberile, emahetelelweni wu ta kumeka.

Wu nga endla leswaku ku va na ku phikizana ko tala naswona va tshama va ri karhi va cheka leswaku kumbe ku lavisisa leswaku tindhawu leti ti njhani, ti hlayisekile. Nakona va tlhela va thola vanhu lava va nga ta hlayisa tindhawu leti. Ku nga ri vana va xikolo kumbe mathicara hikuva, va heta nkarhi wo leha va ri karhi va endla swa dyondzo

A ndzi ri na malembe ya le hansi ka khume hikuva ndzi i ntlangu wa khirikhete. Ndzi kule ku karhi hi ku tshamela ku voniwa ntlangu wa khirikhete na ntlangu wa bolo laha kaya. Tanihi leswi ni nga ntombi ni ri nexe, ni ri na vabuti vambirhi na a ni ri na tatana wun'we. Leswi a swi endla leswaku ku tshama ku voniwa khirikhete na bolo ya milenge.

Ndzi nga n'wi hlohletela leswaku a ringeta mitlangu hikuva eka ntlangu loko mi hlanganile hinkwenu mi vanghana. A nga kota ku hlangana na wun'we eka vanghana lavo tala loyi a nga va ta n'wi endla munghana wa yena wa le kusuhi kumbe munghana wa yena, wa le mbilwini. Hikuva eka ntlangu swa olova ku kuma vanghana ku nga ri ku fana na loko u lo tshama njhe.

U ti lulamisela hi ku endla vutiolori, na ku ya eku practice-seni hi siku na siku leswaku a ta kota ku vona leswaku eka nkarhi wolowo u fike kwihi, kumbe vuswikoti bya yena byi fike kwihi loko a ri karhi a tlanga na vanhu van'wana.

Swi endla leswaku vana lava masiku lawa va kota ku tiva leswi vanhu va khale a va tlangisa swona, kumbe a va hanyisa swona eka vutomi bya vona bya khale. A tlhela a vona ku hambana exikarhi ka mahanyelo kumbe matlangelo ya vutomi bya sweswi na matlangelo ya vutomi bya.

A swi ta endla leswaku ndzi twa ku vava swinene hikuva i mutlangi loyi ndzi n'wi tsakelaka hi mbilu ya mina hinkwayo ende i mutlangi loyi a pfunaka, vatlangikuloni kumbe team-i ya yena ku wina eminkarhini yo tala.

Xipano xa Afrika-Dzonga xa bolo ya milenge ku nga Bafana Bafana xi hetelerile ku tlanga eka twenty ten FIFA world cup, leyi a yi phikizaniwa laha kaya. Nakona a xi kote ku nghenelela hikuva a yi tlanga laha kaya. Ku fika eka siku ra namuntlha xipano xa Bafana Bafana a xi se kota ku qualify-a kumbe ku ringanela ku fika ku tlanga eka khapu ya misava.

A ndzi ta n'wi hlohletela leswaku a vona mitlangu ya bolo leswaku a ta kota ku yi twisisa na mina ni n'wi hlamusela leswaku yi tlangiwa hi ndlela yihi, laha ku endleka yini lahaya ku endleka yini leswaku a za a wu tsakela. Ni tlhela ni famba na yena erivaleni ra ntlangu wa bolo laha yi va ka yi karhi yi tlangiwa kona leswaku a va na ku twisisa lokukulu.

Ndzi rhandza leswaku wu tlangiwa u nga jahiwangi naswona wu tlangiwa siku hinkwaro ko tala. Leswi swi endlaka leswaku u nga tirha mitirho ya wena u heta u tlhela u ya vona.

Eka vantshwa va muganga wa hina vugevenga a byi na mbuyelo wo tsakisa, vugevenga ehenhla ka swona u ya helela ejele kumbe egojini u lovile. Xa kahle i ku teka nkarhi wa n'wina mi ya endla mitlangu ya ku hambanahambana leswaku mi nga hleketi hi vugevenga. Ku nga va bolo, ku nga va khirikhete, mitlangu ku tala hi ku hambanahambana ka yona yi nga tala.

A ku ri ntlangu lowu hi wu vitanaka Scrabble, ni nga tivi vito ra ra kona ra Xitsonga. A hi hlanganile exikolweni xa le henhla xa Mphambo High, laha a hi tlanga ntlangu lowu hi nga tivani. Kambe ntlangu luwa hi ku va hi fambile hi ya phikizana na swikolo swin'wana hi ri swin'we, swi endle leswaku hi va na vunghana lebyi nga tiya swinene.

Yi pfuna hi ku va vana vo tala kumbe vantshwa vo tala va teka nkarhi wa vona vo tala va va va va ri emitlangwini yo karhi, leswi swi endlaka leswaku va nga tshami hi mitlawa va hleketa ku endla swilo swa ku biha kumbe swo fana na vugevenga.

Mimphikizano ya le swikolweni yi na nkoka swinene hikuva swi nga endla leswaku vana va humesa taleta ta vona kumbe vuswikoti lebyi va nga na byona eka mitlangu ya ku hambanahambana leswi swi nga tlhelaka swi va hlohlotelo ku tikuma va ri karhi va yimela xikolo hi ku ya hi hi tindhawu to hambanahambana ku ri province region-i xifundza kumbe yini na yini leswi swi nga tlhelaka swi va endla leswaku va va na matimba kumbe va va na ku tsakela kumbe ku hlawuriwa ku yimela tiku eka swa mitlangu na matiko yan'wana eka swa misava.

Leswi nga endlaka leswaku ku va na mintlhontlho eka ku rhurhela mitlangu ya misava laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku nga va ku hlakala ka tindhawu miako mapatu na swin'wana swo tala leswi nga endlaka leswaku ku famba eka tindhawu teto ku ya etimbaleni ta mitlangu yo karhi swi nga endla leswaku swi va na ku hlwela kumbe ku vaviseka ka swo famba xin'wana i vukhamba lebyi nga henhla eka tiko ra hina eka nkarhi wa sweswi leswi swi nga veka vutomi bya vaendzi lava nga ta ku voneni ka mitlangu enghozini swinene hikuva vukhamba byi le henhla etikweni ra hina.

E-e ndhawu leyi mina ni nga kusuhi na yona ya vutiolori mali leyi hakeliwaka n'hweti na n'hweti yi tele ku tlula mpimo leswi vulaka ku swi angarhela ntsena vanhu lava nga ka xiyimo xa kahle hi swa timali lava va nga fikelelaka ku hakela n'hweti na yin'wana na yin'wana hikuva ku sayiniwa ntwanano wa khumembirhi wa tin'hweti leswi swi endlaka leswaku vanhu lava nga fikeleleki kumbe va nga ri ku eka xiyimo lexinene xa timali a va swi koti ku nghenelela hikuva swi nga endla eka tin'wana ta tin'hweti va va va ri hava ntsengo luwa wu lavekaka n'hweti na n'hweti hikuva wu tele.

I fanele a navetisa kumbe a tlhela a hakela vanhu lava kotaku ku navetisa kumbe vanhu lava va nga na valandzeri vo tala a tlhela a endla leswaku xinavetiso xa yena ku va xinavetiso lexi kokaka rinoko lexi endlaka leswaku munhu a nga tsakela ku xava kumbe ku nghenelela eka bindzu ra yena hikuva a navetiwe hi xinavetiso lexi a va ku a xi endlile.

Hi ku vona ka mina swo ringeta kambe a swi fikeleli hikuva mitlangu leyi ku va ku ri mitlangu ya nkarhi lowutsongo swinene i mitlangu ya xikarhana leswi swi endlaka leswaku vanhu va matiko mo hambanahambana va va va hlangane hi xikarhana xitsongo leswi swi nga ka swi nga cinci matitwelo ya munhu un'wani kumbe mavonelo lama munhu a va ku a kule a kha a swi vonisa swona swilo kambe loko ko va ku ri mitlangu leyi nga ya nkarhi wo leha hi ku vona ka mina yi nga endla leswaku ku va na ku cinca ku nga vi na ku avana hi ndlela leyikulu.

Suzan loko a bakile eka mikhuvo leyikulu a nga yima kumbe ku ti navetisa bindzu ra yena kumbe a chela eka swona chela leswi swi va ku swi tsariwe vito ra bindzu ra yena na tinambara leti vanhu va nga n'wu kumaka eka tona loko va lava ku xava kumbe swin'wana eka bindzu ra yena xin'wana a nga xi endlaka i ku thola vanhu lava nga ta famba va n'wi xavisela siku na siku kungari eka mikhuvo ntsena leswaku vanhu va kota ku tiva hi bindzu ra yena va twa ni manandzihelo ya magwinya ya yena.

Ti-campaign-i to hlohlotela kumbe ku dyondzisa ku nghenelela eka mitlangu ti na nkoka swinene hikuva ti famba ti tivisa lava va nga ri ku na vutivi ka swa mitlangu leswaku mitlangu yi famba hi ndlela ya njhani leswaku loko u lava ku tinghenelerisa eka ntlangu wo karhi hi swihi leswi u faneleka u swi landzelela leswaku u ta va eka xiyimo xa kahle ku va u nghenelela eka ntlangu walowo.

I inthanete kumbe burisano wa mahungu a nga navetisa swilo swa yena a tlhela a nyika vanhu lava nga na va landzeriwaku hi vanhu vo tala eka swiyenge swa mahungu leswaku va n'wi a va nyika tanihi tinyiko leswaku va n'wu navetisela.

Ina, swi fanele swi va koka rinoko hikuva vantshwa vo tala sweswi va rhandza ku tshama va vona ti-TV kumbe mavonakule, kumbe va tshamela na tifoni ta vona va ri karhi va languta swihangalasamahungu kumbe social media. Leswi va nga va kokaka hi swona rinoko i ku endla mimphikizano leyi nga na timali kumbe leswi winiwaka. Laha ku phikizanaka mitlangu yo hambanahambana, tanihiloko ku fana na loko swikolo swi pfarile, va endla mphikizano wu va vhiki hinkwaro. Ku phikizana mintlawa yo hambanahambana eka mitlangu yo hambanahambana, lava nga ta wina va xan'wanchumu. Leswi swi nga endla leswaku swi va koka rinoko.

I ku va vanhu va va ri karhi va endla leswi swi va vanhu va va va ri karhi va endla leswi va tsakisaka, leswi tsakisaka moya ya vona, leswi va va ku va lo ti hlawulela va nga hlawuleriwangi hi munhu. Leswi swi endla leswaku mitlangu leyi ku va leyi va nga yi rivaleki hikuva yi va yi va tsakisile naswona ku va ku ri leswi tsakisaka vona va nga ti langhela hi voxe. Ku nga ri leswi va ngo yo kuma evuton'wini swo karhi swi boha leswaku u swi langha, swo fana na ku ya exikolweni lexi ko va matirhelo ya vutomi u nga ta ka u nga swi cinci.

lexi ni xi navelaka ku xi endla kumbe ku xi ringeta i zipline. Ku famba yi hakiwile emoyeni, ehenhla ka tintshava ni ri karhi ni haha. I xilo lexi ni lavaka ku xi ringeta. Ni munhu loyi a chavaka ku famba emoyeni kambe ndzi lava ku lwa na ku chava ka mina. Ni lava ku tikuma ku ri xilo lexi ni nga xi ringeta, ni swi endla, ni susa ku chava loku ni nga na kona.

Loko ndzi ri na wish list-i ivi ni hetelela ni fikile nchumu wo karhi kumbe ku navela ka mina loku ni va ku ni ku tsale lahaya eka wish list, ni twa ni tinyungubyisa swinene hikuva leswi ni swi navelaka ni va ni swi fikelerile leswi swi ni ku nyikaka matimba kumbe ku ni hlohletela leswaku, evuton'wini lexi u xi lavaka loko wo tiyimisela u tibyela, u ta xi fikelela. Ku navela loku munhu a nga na kona loko o tiyimisela, u ta hetelela laha a ku fikelelaka. Ku lava ku tirha hi matimba, ku tiyisela, na ku tinyiketa.

I ku tsutsuma kumbe mitlangu mitlangu yi kona leyi vanhu va yi tlangelaka ku ti tsakisa, kumbe ku cina kambe swi tlhela swi va na ku vuyerisa lokukulu hikuva swi nga hluvukisa kumbe ku cinca vutomi bya wena, hi ku va swi ku yisa kule kumbe wa malwandle.

Hi ku hi ku swi lwela leswaku va swi tiva leswaku swi endla leswaku vana vo tala kumbe vanhu vo tala, va ti humesa eka swilo swo biha swo fana na ku dzaha swidzidziharisi, ku yiva, na ku lwa mabyalwa hikuva nkarhi lowu a va fanele va wu tirhisa ku endla swo biha va wu tirhisa ku endla leswi va swi tsakelaka, kumbe swiendlakalo swo karhi swo hungasa.

Ina. Nchumu wun'wana na wun'wana wo karhi lowu u endlaka hambi ku ri wona ntirho wo hungasa lowu u wu endlaka, loko u karhi u wu endla ta hlangana na vanhu vantshwa minkarhi yo tala, vanhu vo hambanahambana, va mahanyelo mo hambanahambana, va swi endla swo hambanahambana. Laha swi nga ku endlaka leswaku loko u ri karhi u hlangana na vanhu lava, ka van'wani va vanhu lava u nga va ku hlangana na vona, u nga tikuma u endlele munghana loyi a nga na ku navela loku wena u nga na kona na yena a nga na kona, leswi swi nga endlaka leswaku vunghana bya n'wina byi tiya swinene byi tlhela byi va lebyi byi ya ka ekule.

Loko na ha ri ntsongo hikuva a ni nga ri na swilo swo tala kumbe leswi a swi ni yimerile kumbe vutihlamuleri eka swilo swo karhi, a ndza ha ri n'wana, a ndzi nga ri na vutihlamuleri. Leswi a swi endla leswaku na nkarhi wo tihungasa ku va ku ri lowu nga tala. kambe sweswi hikuva swilo swi tele leswi ni nga na vutihlamuleri eka swona, swi endla leswaku nkarhi wo tihungasa ku va ku ri lowuntsongo.